Ndi dzhia tsheo nga murahu ha musi ndo thoma nda sedza uri i dzi data dzine nda ḓo dzi renga dzi ḓo u vha na nṋe kana ndi ḓo dzi shumisa u swika tshifhinga tshingafhani zwi tshiya nanga zwine nda ḓo vha ndi khou ita musi ndi tshi khou shumisa iyo ṱhingothendeleki yanga, nda kono u vha na pulane ya uri ndi renge dza mutengo wa vhugai dzine dza ḓo ntswikisa maḓuvha mangana kana dza to fhedza mushumo une nda khou nyago u ita ngadzo.

Ee ndono vhuya nda wana muvi wa vhuḓi nga mannḓa une wa vhidzwa upfhi I still believe.

Ee ndi kho mu ḓivha u ita mushumo wa vhuḓi badi wa tshiko une wa vhidzwa tshiko une uvha a tshi khou vhudza vhathu nga mafhungo ane a kho itea kha kha kusi kune ku ko ko ko ko ko farwa nga hetsho tshiṱitshi.

Ee ndo no vhuya nda khetha ngouri vha na Wi-Fi ngori zwileludzela na riṋe vharengi uri ri vhulunge dzi data dza vhoriṋe.

Ndi takalela nga mannḓa u vhona rosiḽini na bola ya milenzhe ngauri zwi a mvumvusa nga mannḓa zwi dovha hafhu zwa ita uri ndi hangwe nga zwinzhi nahone ndi ṱuṱule na muhumbulo.

Ndi SABC 1 na SABC 2 na SABC 3 na e-TV na one eighty two ya zwi National Geography ngori ndi muthu ane nda anḓa nda funa nga maanḓa u vhona zwine zwa khou itea kha shango ḽine nda tshila khaḽo edzi zwiṱitshi zwi anzela u sumbedza zwithu zwine zwa khou itea fhano kha shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi ne nda tshila khaḽo na maṅwe mashango Vho a nnḓa.

Nṋe ndi vhona mbuyelo khulwane dza u shumisa dzi app dze dza vhuḓi nṱhani ha u founa nga nḓila ya mvelele ngauri u tshi kho shumisa dzi app u rumela milaedza u a kono u amba lwa tshikhala tshilapfu na muthu nahone zwi dovha zwa u leludzela uri u sa tou renga airtime ngori dziṅwe dzi si dzi dzi dzi sim khadi dzi a fhambana lune vhathu tou renga airtime wa to fulela muthu nga airtime u songo renga mi minetse ya hone zwino nṋe ndi vhona zwo u rumela milaedza nga dzi application zwo leludza badi zwithu.

Nṋe ndi nga tama u amba nga thero yo uri vhathu a vha ḓi tsireledze musi vha tshi ya u ḓi mvumvusa ngauri vhunzhi ha vhaswa vha khou fhela vha khou fhela musi vho bva na vhangana vhavho vho yo dzi mvumvusa lune vha fhedza vha tshi vho shelelana zwiḽiwani kana kha zwinwiwa zwine vha khou ḓi mvumvusa ngazwo nṋe ndi tshi ri vhathu a vha ḓiṱhogomele asi vhoṱhe vhono u funa u tshi khou tshila mungana wawu ndi swina ḽau ḽihulu nga mannḓa vhathu a vha ḓiṱhogomele.

Ndi a tendelana nazwo ngori vhathu ro fhambana ri nga si fune zwithu zwithihi roṱhe vhaṅwe vha vhona huna zwine a zwi vha takadzi kha izwo zwiṱitshi ngeno vhaṅwe vha tshi vhona huna zwine zwa vha takadza kha hezwi zwiṱitshi.

Ndi nga ḽi fulufhela kana ri sa ḽi fulufhele u swika musi ndi tshi vhona kana u vha na tshenzhemo ya iḽo bindu ḽi ne ḽa khou ambiwa afho kha iyo ya dzi radio nda vhona uri ḽi hani nahone zwithu zwalo zwi tshimbila nga nḓila ḽi na ḽi na mbuyedzo naa.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona vhunzhi ha vhaswa vhane vha rengesa dzi data vhatshi vha vha tshi khou ṱoḓa na mishumo kana wa apuḽaya mishumo kha internet kana u senda dzi email, ngori vhunzhi ha mishumo maḓuvhano i vho ṱoḓa u na dzi data u tshi to apuḽaya kha dzi internet na u to rumela dzi email maḓuvha ano a zwi tsha fana zwa kale zwine wa ḓo tea u tou isa mabammbiri a u dzi ofisini.

Ndi takalela u vhona mimuvi ine ya vha ya ṱuṱuwedza kha matshilo a vhathu i ngaho mimuvi ya dzi romantic na mimuvi ya ya u ṱuṱuwedza vhathu kha zwa kha kha zwa vhutshilo.

Ee ndo no vhuya nda founa kha dzi mbekanya mushumo ya dzi nyambedzano dza radio tshifhingani tsha musi ndi tshi khou rengisa dzi khanga ndo vha ndi muthu kanzhi na u rengisa zwifuwo kha dzi radio.

Ndi mufuda wa dzi fiḽimu dza zwa lufuno na dza vhutshilo hu u itela uri ndi gude zwinzhi nga nga ngaha vhutshilo na zwinzhi zwine nda nga ṱangana nazwo vhutshilo ndi tshi kho tshila hu itela uri ndi dzule ndo ḓi lugisela no u ḓivha uri zwithu zwa so kana nyimele i so yo rali ndi zwi bva hani.

Wi-Fi ya mahala ndi vhona i ya ndeme vhukuma kha vhadzulapo ngauri i thusa kha vhathu vhane vha vhori a vha koni u swikelela u renga dzi data na vhane vha shaya miṱani ya havho uri vha kono u vha na tswikelelo ya yo yo yo swikelela kha internet uri vha kono u sedza mishumo na u apply mishumo kha dzi internet.

Nṋe vhuponi hanga vhune nda dzula khaho vhunzhi ha vhathu vha shumisa dzi data dzine dza vha dza network ine ya vha ya Telkom zwine zwa pfhala uri mitengo ya hone i tou kokovha vhukuma lune wa kona u tou i farelela zwavhuḓi nga maanḓa, ngori zwine zwa pfhala ndi uri wani gigi u i wana nga sigisitini rannda nga fumirathi ine wani gigi i vha i ya vhege yoṱhe. I ya seven days ha dovha ha vha na ha dovha ha vha na ṱirii gigi ine wa i wana nga fothinaini rannda ine ya vha i ṱirii gigi ya tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, ha dovha ha vha na ṱirii gigi ya vhusiku zwine vha vha vha zwo katela fothinaini rannda iyo.

U ya nga ha nṋe ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou badela masheleni o fhaṱaho mpimo, zwi tshi ḓa kha Telkom ya ha Vodacom musi ndi tshi kho renga dzi data. Netiweke iyo i ya ḓurisa dzi data vhukuma lune zwi tshi ḓa kha Telkoma a zwi vhambedzani, Telkom yo leludza mitengo ya hone tou kokovha. Vodacom dzi data dza hone dzi a ḓura kha tel, kha netiweke ya Vodacom u ya wana dzi data u tshi khou kona u dzi renga nga twendiwani rannda, dzine dza vha dza ḓuvha ḽithihi ngeno kha Telkom u tshi khou kona u wana dza sigisitini rannd adzine dza vha dza vhege.

Zwi tshi ḓa nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona data dzine dza farea nga vhathu vhoṱhe dzi dza nethiweke ya Telkom ngori dzi tou kokovha vhukuma na nṋe ndi ngeno ndi shumisa dzone.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona zwi songo tea uri hupfhi data dzi ya tshinyala ngauri u vha wo dzi renga nga masheleni au futhi wo lavhelela u dzi shumisa lwa tshikhala tshilapfu iwe muṋe, fhedzi vhone vhaṋe vhane vha vha uri vha khou fha dzi data kana u khou renga khao vha ri dzi a tshinyala. U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela ngauri zwi vha zwi si zwavhuḓi.

Ndi misi minzhi nga maanḓa musi ndi tshi renga dzi data ngori ndi vha ndi khou dzi ṱoḓela u apuḽaya mishumo u ya nga ha nṋe, ndi zwone zwine zwa nṱuṱuwedza uri ndi renge dzi data uri ndi kone u apply mishumo nahone ndi dovha nda kona u ṋanga dzi badeḽe dzine ha vha uri mitengo ya hone i to kokovha u fana nethiweke ya Telkom.

U ya nga ha nṋe ndi funa u renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngori ṅwedzi u vha wo anganala. Ndi ngazwo ndi tshi funa u renga dza ṅwedzi u fhirisa u renga dza vhege iṅwe na iṅwe kana dza ḓuvha liṅwe na liṅwe ngori dza ṅwedzi dzi leludza uri u kone u vhulunga masheleni u sa shumisese masheleni manzhi nga tshifhinga tshiṱuku.

Muṋetshedzi wa mobile netiweke ane ndi ya ṋea ndeme ya khwine ya data, muṋetshedzi ane a vha wa netiweke ya Telkom ngori u na data u ṋetshedza data dzine ha vha uri dzi tou kokovha vhukuma dzine muṅwe na muṅwe u a kona u dzi swikelela.

U ya nga ha nṋe khaedu ine nda ṱangana nayo musi ndi tshi renga data ya luṱingo thendeleki ndi ya uri kha nethiweke ine nda shumisa yone tshiṅwe tshifhinga ndi a wana mitengo yo shanduka ngeno hu no uri ndo renga airtime ine nda kho ṱoḓa u renga idzo data dzine nda ḓivha uri kanzhi mitengo ya hone ndi wana yo lugela na idzo data.

Ee ndo no vhuya nda shumisa dzi discount musi ndi tshi renga dzi data dza luṱingothendeleki dzine dza vha kha kha netiweke ya Vodacom musi ndi tshi dzhena kha apuḽikhesheni ine vha i vhidza Voda Paye nda wana dzi data dzi tshi tou kokovha vhukuma, hune wa kona u renga wani gigi ya ḓuvha nga rannda fhedzi.

Ee musi ndi tshi shumisa apulikhesheni ine vha i vhidza Voda Paye ya ha Vodacom, ndi shumisa bannga musi ndi tshi renga idzo data dzine ha vha uri idzo data ndi dzi vhaa dzi tshi khou ita rannda dzine dza vha dzi dza ḓuvha i tshi vha i wani gigi. Ivhiḽe tshumelo iyo i vha i yavhuḓi nga maanḓa a i vhuyi ya konḓisa na u konḓisa.

Hai thi tendelani nazwo ngori u swikelela data dzi ḓuraho ndi nga murahu ha musi u na tshelede ine ya vha uri iya u tendela u renga idzo data dzine wa nga kona u dzi swikelela zwi tshiya nanga tshikwama tshau uri u na masheleni a swikaho u renga idzo data naa.

U ya nga ha nṋe ndi nga ṋanga sim khadi ine yavha ya netiweke ya telkom nga uri u ya nga ha nṋe iyi netiweke ndi fhethu hunzhi hune ya fara nga maanḓa ende ya fara zwavhuḓi ende hafhu na data dza hone dzi to fareya vhukuma lune mitengo ya hone i to kokovha lune na vhunzhi ha vhathu vha a kona u i swikelela mitengo ya idzo data.

Hai athi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou shumisa telemedicine u amba na dokotela ndi tshi shumisa founu kana computer fhedzi ndi humbula u kana u vhona ngauri ndi muhumbulo wa vhuḓi badi lune unga leludza zwithu wa thusalea musi u kule arali u na masheleni wa kona u to fhiwa mishonga uri u renge mishonga ifhio ndi yone ine ya ḓo u thusa.

Ee zwi tshiya kha nṋe zwi tshi ḓa huṅwe ndi vhona ungari zwi nga vha thusa arali malwadze avha a sathu vha malwadze a shishi ane vha khou tea u to swika sibadela kana kiḽiniki ngauri arali vha tshi khou kona u amba na dokotela kha founu kana video vha nga kona u vha vhudza mishonga ine vha nga renga yone uri i vhathu thuse kha zwine vha khou ṱangana nazwo nga tshetsho tshifhinga u fhirisa uri vha ye kiḽiniki kana zwibadela vha sa wane dzilafho.

Ee ndi nga lingedza u amba na ye nga founu ngani ndi tshi ralo ngori ndi nga ḓi wana uri zwine nda nga amba na ye kha founu anga kona u nthusa uri ndi ye ndi renge mishonga ine yanga nthusa nga hetsho tshifhinga kana arali zwi sa ṱoḓi mishonga zwi kho ṱoḓa uri ndi to swika zwibadela kana kiḽiniki ndi nambe ndi to takutshedza nga tshihaḓu ndi tshi ya haningei ndi ḓivhe uri vhulwadze hanga hu shishi u swika gai.

Ndi humbula uri advantage khulwane kha theḽemedisini ndi ya uri i nga fhungudza uri vhathu vha ḓalese dzikiḽiniki ngori u a wana huna vhathu vhene muthu u khou tou ya a tshi khou vhaisala a to ya a fhiwa mishonga fhedzi ngeno ovha a tshi nga kona u tou founela dokotela kana u amba na dokotela nga founu a muvhudza uri a nwe mishonga ifhio u ḓo vha u ḓo fhola.

Ndi uri ndi vhone vhathu vha tshi kho wana dzilafho kana vha tshi khou kona u thusalea u fhirisa musi vha tshi khou ya kiḽiniki vha swika vha sa wane thuso. Tshiṅwe hafhu ndi vhona uri tshiṅwe tshithu tsha ndeme ndi uri zwi ḓo fhungudza vhathu uri vha litshe u ṱwa vha khou ya kiḽiniki vha balelwa thuso.

Ndi muzika wa reggae uyo muzika ndi u funa nga mbilu yanga yoṱhe nahone ndo to to aluwa nditshi u thetshelesa ubva vhuṱukuni lune u na mihumbulo minzhi kana zwihumbudzi zwinzhi kha vhutshilo hanga ngori muzika we wa vha u tshi funeswa nga khotsi anga vha tshi ḓi dzulela u tambela wone misi yoṱhe tshifhinga tshoṱhe musi ri roṱhe zwine zwavha tshihumbudzi kha nṋe zwi a fholisa muyawanga musi ndi tshi humbula khotsi yanga ndi tshi thetshelesa muzika wa uyo.

Nṋe ndi shumisesa spotify u lidza muzika ngori spotify musi ndi tshi ḽidza muzika ndi a kona u lidza ndo tsima na founu ndi a kona u wana hafhu na muzika muṅwe na muṅwe une nda khou ṱoḓa kha spotify nga u funa. Ndi shumisa ndi tshi ṱoḓa u lavhelesa dzi video ndi ya kha youtube nda vhona dzi video ngori vhunzhi ha dzi video vhathu vhanzhi vha ya dzi shera kana u dzi poster kha yutshubu lune wa kona u dzi vhona zwavhuḓi husina na dinani na mimuvi minzhi wa kona u i wana kha yutshubu na mizika uwa kona u i wana mizika ya dzividio wa kona u i wana kha yutshubu.